Mina hi ku tirhisa Wi-Fi, Wi-Fi yi chipe ngopfu data ya durha ene u xava siku na siku ene mali ya ko yi tlula liya ya ku yi hakelaka hi loko u hakela Wi-Fi.

Mina data ya durha se loko u xava Wi-Fi u tirhisa Wi-Fi u hakela kan'we hi n'hweti data u xava siku na siku ene mali ya .

Maxavelo ya data ma durha ngopfu hi ku vona ka mina ma nga tekeriwa magoza ku va fanekele va ehlisa tipurayisi ta data ku tiya hansi hiswaku munhu u tirhela data.

Netiweke yo yo yo antswa yo xava data i Telkom, Telkom yi swa ku a yi dyi data ngopfu data ya ko yi koka katsongo na katsongo na ko yi chipile loko u xava data va tlhe va ku yengetelela hi yin'wani.

Ni tirhisa data ya ya Vodacom ni xava twenty nine rand hi one gig yi heta masiku mambirhi lexi endlaka ku ni nga cinci i swaku maxaka yo tala ma tirhisa .

netiweke ya Vodacom a yi ni tekeli nkarhi wo tala yi hatla yi hela ende lexi endlaka ku ni nga cinci i swa ku maxaka mina yo tala ma tirhisa .

data ya masiku lama yi hatla yi hela leyo leyi tirhisaka data yo teka nkarhi yo tirha nkarhi wo leha yo tala i Telkom hi yo leyi nga chipa problem vanhu vo tala a va yi tirhisi loko yi ta ka ti-call se hi yo leyi nga chipa.

Data leyi nga chipa i ya Telkom vanhu vo tala va tirhisa data ya Telkom mara ka ti-call-o ku tirha tinetiweke tin'wani se hi lexi magoza lama ma faneke ma tekiwa hi ku ti-network-e leti ti fana le ka data.

Ku fanekele ku nghenisiwa swilo swa ku fana na adirese na na na na ti-location.

Loko vana va loloha swikolweni va nga ha .

Munhu i fanekele a swi tiva ku ye i teka nkarhi wo tala ku a nga tirhisi AI hi ku yi endla ku munhu a va domu munhu a a a a nga a nga teki swilo a nga tekeli swilo nhlokweni a swi tiva ku ye i ta tirhisa .

Yi bihile hi swa ku vanhu a va ha swi koti ku ti endlela se na mintirho yi ta .

ti bihile hi swa ku vanhu a va swi koti ku endla se yo yi ta yi endlela na vanhu mintirho mintirho yi ta.

Lolohisa swa ku vanhu a va ha swi koti ku ti endlela.

AI a yi khomanga kahle le xa chatbot a xi khomanga kahle swa ku vanhu a va ha swi koti ku ti .

Nga swi sivelela hi ku ni endla password ya strong ni yi cincacinca ni nga kombi munhu.

Mimpfuno yo yo biha leswi endlaka hi ku munhu wa swi kota ku a log-a in hi swilo swa wena hi ti information ta.

Na leswo biha hi ku yi munhu i ta log-a in a endla swikweleti na swilo swo biha minandzu hi information ya wena.

Ntokoto wa mutirhisi lowu endleliweke munhu wu ri hexe hi cellphone ku ye a swi tiva ku i fanekele a yi protect.

Cell phone wa durha wu le henhla hi swa ku vanhu va swi tiva ku vanhu va loloha ku ti endlela masikwana lawa va tshembe ti-cellphone.

Wa ti-cellphone wu le henhla hi swa ku va swi tiva ku wu na thekinoloji yo tala vanhu vo tala va swi tiva ku swilo swo tala va endla hi ti .

iPhone yi hambane swilo swo tala na Samsung hi swa ku hi iPhone wa swi kota ku endla tilo swo tala yi ya ku byela yo endla so endla so se Samsung a yi vuli nchumu ene a Samsung ya freezer iPhone a yi .

hi swa ku Samsung ya freezer ene iPhone a yi freeze ende swi kota ku endla yi na ti-feature to tala.

Ntirho wa inthanete eku dyondzeni ka ririmi wu tele ngopfu hi ku vanhu va swi tiva ku swilo swi hlamusela ku .

Ni vona swi ri a swi tava kahle ku tinqingho ti tirha hi ta vantima hi ku swilo a swi ta olova ngopfu a ni ri vanhu va ntima a va tivi swilo swo.

bya le kule byi tirha hi ku hambahambana nakona ku thekinoloji yi fikelela vanhu lava nga le kule.

Kahle ku vanhu va fikelela vanhu va le kule vu bihi va yoho i ku vanhu va vanhu hi yo.

Hi cellphone i cellphone na laptop cellphone na computer na .

Hi ti-assignment hi ti-assignment na timhaka ta le matiko ya le

ka inthanete hi swa ku ni ta ve swi vona ku swilo leswi va vulavulaka hi swona hi .

Tsakela ku dyondza ka internet swa ku ta ve ni swi vona swilo swa ko swa ku hi .

Ni vona swi lulamile swa ku ni ta dyondzeka ngopfu ku tlula hi ku dyondza hi.

leswaku u ta dyondza swi tlula hi ku dyondzisiwa hi munhu swa ku swin'wani swa .

I AI, i AI.

Loko va sivela njhani ku vanhu va nga .

Ni ri kahle a ni ri ta ni ri order number na ti-details.

Tlherisela kahle a ni ri ta ve ni ri na order number ya kona ni ta ri tlherisela kahle ni ta ve ni ri na order number ko kumbe ni lava .

Mhaka ya ku vanhu va dyondza hi ku tirhisa internet yi pfuna ngopfu.

leti leti tlangaka le ka mavonakule ti na wa ku tifilimi letitsongo ti vona mavonelo ka to ti kota ku.

Ti nga pfuna ku ti nga pfuna ku tlakusa continent ya la kaya hi ku ti nyikela ka vana van'wani ku na voho va swi kota ku ya mahlweni.

Ni nga va ku va fanekele va yimbelela hi swilo leswi va swi vonaka swi endlekaka va nga yimbeleli hi nhlamba ku va ta fana na vayimbeleri va khale.

Hi ntiyiso vuyimbeleri loku va le ka inthanete wu endla ku vo ku va va hatlisa va hangalata music wa lowu ku nga ta ve u tlangiwa ku vanhu hinkwavo va ta wu vona matiko hinkwawo na la matiku ya le .

Tsakela vuyimbeleri va ti-concert hi ku u vona u vona leswi va swi endlaka hi matihlo u vona kahle hayi leswi swa ku record.

Vukorhokeri ri bya tipulatifomo ta vuyimbeleri ti hakela vayimbeleri kahle mali ya ku vonaka leswaku vayimbeleri vo tala va na swa .

AI yi ta teka xinkwa le ka vayimbeleri vo tala hi swa ku yi tirha ntirho lowukulu ngopfu yi ta wu teka .

AI yi ta teka ntirho ka vayimbeleri vo tala hi swa ku yi tirha ntirho lowukulu lowu a va fanekele vayimbeleri va wu endla wu endliwa hi yo .

Tin'wani ti na dyondzo ngopfungopfu leti ta gospel hi to leti nga na dyondzo leti tin'wani leti a ti na dyondzo to tala nhlamba ta ha fani na ta khale.

Leswi swa ti-Showmax swi tirha ku tlula leswiya swa khale swa ti-satellite swa ku toho swoho swi swi swi hatla swi swilo exi ya ne.

I ntiyiso i ntiyiso ku tirha data ngopfu loko u nga ri na data a wu nge ngheni ka inthanete a wu nge ngheni ka inthanete loko u nga ri na data.

Ni tirhisa Vodacom, Vodacom ene Cell C yi yi antswa ngopfu leswaku loko u xave data va tlhela va ku nyika yin'wana le henhla va tlhela va ku nyika extra data se la ka Vodacom a swi kona sweswo lexi endlaka ku ni tirhisa Vodacom hi mhaka ya ku va va va va vana va mina na family ya mina hinkwayo yi tirhisa Vodacom se ni endlela ku ni kota ku xava na ti .

Swi ni khomi kahle a swi ni khomi kahle a va fanekele va endla ku data ri nga expire.

Hi n'hweti ni xava data ku tala ngopfu ni xava data ku tala ngopfu ni tirhisa netiweke ya Vodacom.

ya tiselifoni data ya ya tiselufoni yi ni pfumelela kahle ku nghena ka inthanete yi ni pfumelela kahle ni pfula mobile data se ni yi tirhisa eka foni ya mina.

Ni nge swi koti ku ku swi control-a sweswo a ni nge swi koti ku swi sivela a ni ta yi tirhisa loko yi hela exikarhi ka n'hweti a yi ta ve yi helile a yi ta va yi helile a ku na lexi ni nga ta xi.

Loko Wi-Fi yi na yi na unlimited Wi-Fi yi tirha ngopfu ende yi famba katsongo a yi fani na data a yi dyi ngopfu ku fana na data.

Na mina ndzi yi landzelela ngopfu ku yi tirha njhani mara swa fana a ni swi koti ku yi control-a ku yi nga heli ya hela swa ku a ni nge tshiki ku vona kumbe ku ku endla swilo swa nkoka ni ku ni save data.

ya tiselifoni va endlela ku un'wana na un'wana loko a lava data ya ti xavela loko a lava data a ti xavela le ka cellphone ya yena ene swi endlela ku u swi tiva ku foni ya wena loko u nga khomiwi hi munhu data ya wena a yi hela yi tirhisiwa hi wena ntsena.

Ndlela yin'wani ya ku saver data hi ku endla data saver data saver hi yona leyi endlaka ku data yi nga dyeki ngopfu.

swi swi tirha ku vava ngopfu swa ku data ya hela hambi wo va nyika data exikolweni yi tirha ngopfu u kuma ku data ya koho yi hele nyangha yi nga se hela leswaku swichudeni a swi tirhisi data yeleyo yi nga nyikiwa yona swa swikolo ntsena swi endla na swa swona.

Swa ku ti-data leti a ti fani ku na data ya siku rin'we ku na data ya masiku mambirhi ku na data ya seven days ku na data ya n'hweti se ti-data leti ta hambana ti hambana na hi mali.

Swi ya hi mali ya wena swi ya hi mali ya wena ku yi ringana ku xava data ya ku fika kwini.

Data leyi u yi khumba vanhu ngopfungopfu loko wo ka u nga tirhi yi khumba ngopfu hi swa ku u hluleka hi ku tirhisa inthanete u hluleka hi ku tirhisa inthanete u kuma ku a wu na yona data.

Ka ku hi hlawula hi mhaka ya ku u ta hlawula leyi nga chipa u ta hlawula leyi nga chipa u tiva ku yi ta ku nyika nkarhi ta ku teka nkarhi wo leha ngopfu u yi tirhisa se hi fanekele hi hlawula vhele leswaku a ku na munhu loyi a nga tsakela a nga ta tsakela ku xava data yo durha.

Njhe hi netiweke ya Vodacom yi durhisa data ngopfu hi swa ku na ti-customer to tala yi yi durhisa data hi mhaka ya sweswo va swi tiva ku va na tikhasitamende to tala.

I swa nkoka ngopfu ku u swi tiva ku yi hela siku rini ku u ta swi kota ku yi tirhisa loko ya ha tele u yi tirhisa ngopfu u swi tiva ku siku ra so ya hela na koho u swi tiva ku u ta ku u na data kasi a wu na data yi helile u fanekele u swi tiva ku .

Ni nghena ka ti-YouTube ni download-a ti-movie ni download-a ti-movie leti ni nga ta ti vukela kumbe music nkarhi wun'wani ni ni teka ni xerhela vanhu lava nga le kusuhani ka mina ni teka ni xerhela varhandziwa va mina ku na voho va yi tirhisa.

Yi ta hela ta fika nkarhi wa ku heleriwa hi masiku va ku sendela SMS va ku byela ku data ya wehe se yi le kusuhi na ku hela.

a ni lavi yi ni helela data a ni lavi yi ni helela ni lava ndzi xava henhla ka yin'wani ku nga yi nga ni leswaku loko ni yi ni helela ni ta hlupheka.

Ni nga teka magoza ku ni xava yin'wani ni xava yin'wani ni yi engetelela ni xava yin'wani hi mhaka ya ku yi nga heli loko yo ze yi hela swilo swo tala swi ta yima.

Na hi ku u ta kuma ku u lava ku yi tirhisa se loko u yi tatisile wa swi tiva ku hambi ni ni endla yini data ya ha ri kona swi pfuna ngopfu.

Na ndlela leyi u nga ta yi endla ku hlayisa data a yi kona a yi kona a yi control-eki leswi yi xiswona.

iPhone yi hambana ka swiendlo swo tala na Samsung swi hambane hi swilo swo tala iPhone ya swi kota ku u endla swilo swa wena kahle swilo swa kona swi endlekeke hi xiyimo xa le henhla swilo swa ya a yi freeze Samsung ya freezer Samsung ya freezer and a yina xipeyisi iphone yi na xipeyisi xo tala a yi tali.

A swi ta pfuna ku hi swi kota ku twisisa swilo swo tala hi kota ku twisisa swilo swo tala.

Swi nkoka hi mhaka ya ku u kuma ku munhu a nga swi koti ku ya xibedhlele a nga swi koti se wa swi tiva ku loko ku tirhisa swilo sweswo dokodela yi ta n'wi byela loko ku ri ti-result ti vuyile loko ku ri a teka kumbe a ti endla yini na swaku date ya yena ya ku ya landza maphilisi hi rini se loko ku ri na tiselifoni a wu hlupheki ngopfu va ku tivisa ku maphilisi ya wena se ma vuyile ma ready ku nga ma collect.

Malume phone leyi ya wehe yi famba na data bundle. Data yi tirha ku u swi kota ku nghena ka WhatsApp na le ka Facebook-u na le ka ti-app ta wena ta le bank. Wa swi kota ku tirha swilo swo tala hi data.

Xivangelo xa ku data yi durha va swi tiva ku vanhu vo tala va tirhisa inthanete va tirhisa inthanete. Loko foni yo ka yi nga ri na data a ku na lexi u nga ta xi endla hi yona. That's why va durhisa data.

Data yi durha ngopfu data yi durha ngopfu, ene matirhiselo ya data ma hambana na tifoni ta hambana, na ku wena u lava ku endla yini hi yona. Se data leyi ya durha ene yi koka hi ku hatlisa, yi hatla yi hela.

Data u nghena ka ti-YouTube-u, ka tiinthanete, website, WhatsApp-u, mahungu, le ka TV swilo swo tala ngopfu.

U fikelela ku vulavula na vanhu hi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, na ku hlaya mahungu eka selufoni ya wena. U tlhela u u yingisela mahungu u vukela na swilo leswi endlekaka laha misaveni. Na loko u nga ri na thelevixini, phone ya pfuna loko yi ri na data.

Yi hambanile hi na Wi-Fi hi matirhiselo leswaku data yi koka ngopfu yi hatla yi hela, Wi-Fi yi teka nkarhi wo leha.

Ku pfaleriwa ka data hi ku va endlela ku data loko yi herile va yi pfala va yi pfala.

Ku na ku hambana three gig-i yi ya hatla yi hela ende yi chipile, four gig-i na yona, five gig-i. Ta hambana hikuva five gig-i yi tele ka tona hinkwato ende a yi hatli yi hela, se ku durha ka tona ta hambana.

Ku bela munhu riqingho hi data swi durha ngopfu ku tlula ku bela munhu riqingho hi rito. A ni ri va swi tiva ku data ya durha yi ta hatla tlhava u xava .

U fanekele u swi tiva ka data plan ya wena ku kokisa ku yini. Yi kokisa ku yini, yi tirhisiwa njhani, yi tirha njhani.

I mavonelo ya kahle ku data loko ni ri xave hi mali ya mina ri fanerile ri expire-ra. Why ri fanekele ri ri expire ku ve ni xave hi mali ya mina? Ri fanekele ri hela ri nga se expire-ra. Ri ri expire loko ri herile, loko ri helile a ni ri va ku nga ri na data, ri nga expire-ri.

Ndzi nga n'wi hlamusela ku maxavelo ma data ma hambana, u nga xava airtime u yi cinca yi va data, u nga xava data straight, u nghenisa ka foni ya wena, yi va yi ri data.

Nkoka wo xava mobile data i ku u swi kota ku ti endlela swilo swo tala hi cellphone ya wena.

Pulani ya data ya tiselifoni yo xaveka swinene, i ku u xava data ya n'hweti yi tele yi tlhela yi va na day na night. Ya navusiku na ninhlikani.

Yi kona tiphasela to hlawuleka ta data ta ku stream-a ti kona ti kona to hambanahambana, ti kona le ka ti-social media. Njhe hi WhatsApp ticket, Facebook ticket, TikTok ticket, Instagram, Twitter ticket tani na.

Swi ya hileswaku na leswaku u yi tirhisa njhani. Swi ya hileswaku yi tirhisa njhani. Loko u yi tirhisa swilo swo tala yi hatla yi hela.

Ku cheriwa ka data swa fana na pulani ya data ya nkarhi na nkarhi swa fana.

Eya u nga yi tirhisa top up ya wena loko u karhi u fambafamba.

Eya VAT yi katsiwile eka nxavo wa ku wa ku engetela data.

U nga swi hunguta ku u nga tirhisi ti-mobile data nkarhi wo leha, u pfala nkarhi wun'wani. U humurisa cellphone leswaku handleni ka sweswo a wu nge swi koti, data ya durha yona hi vuyona.

U ya ka tindhawu to to xavisa data va nga swi kota ku top up-a ya eka switolo swo xavisa data, switolo swa ti-cellphone.

Eya ti-top up ti nga sivela ti nga sivela, a ni ri mutswari u ta swi kota ku tiva loko data ya n'wana wa yena.

Eya ta xaveka ti-data top up i ku tirhisa USSD na SMS. Ta xaveka.

Eya vanhu va nga engetela mpimo lowu wu tlulaka mali ya khampani.

Ku hela ka data ku na nkoka wa leswaku u ta thlela u ya xava yin'wanyana.

I ku data ya wena yi herile, phone a ya wena a ya ha tirhi. Loko data ya wena yi herile, phone a ya tirhi.

Eya u nga yi manya kumbe u yimisa matirhiselo ya data ya wena leswaku yi nga hatli yi hela, yi hela kahle hi nkarhi wa kona lowu nga .

A swi koteki data loko yo ze yi hela kumbe yi heleriwa hi nkarhi a wu nga ha yi kumi, u luzile u luzile.

Ku cincela le ka plan leyintshwa a swi khumbi ku heleriwa hi data, a swi khumbi nchumu.

U fanekele u cheka ku ti-app ta wena ti kona leti dya ka data. U hunguta na ti-app, u hunguta na swilo leswi u swi endlaka hi data, ku yi ta kota ku teka nkarhi .

Ti chatbot ti tekela vanhu mintirho i ntiyiso. Ti tekela vanhu mintirho hileswaku swilo swo tala se swi endliwa hi tona ti-robot-o.

A ndzi ta va tivisa ku muganga wa ka hina a wu kahle u na khombo, loko u timpfula ti na wu na khombo ene a ndzi ta kombela na ku pfuniwa. A ni ta kombela na ku pfuniwa ku mfumo wu faka voko ku vanhu va ta swi kota ku pona, ku lunghisiwa tindlela na madamu ma akeriwa kahle.